UMzantsi Afrika lelona qela libalaseleyo kakhulu kwezombhoxo ngoba kumanyenwe akukhethwana. Lonke elaa qela libumbane, ukusukela ebaphathini ukuya ebadlalini.

Umdlalo webhola yinto eyasukela kwiminyaka yakudala, kwaye ke eMzantsi Afrika iyathandwa ngoba ithi yenze abantu babumbane kwaye ayikhethi hlanga luthile.

Ukumkhuthaza ekubeni abe ngumdlali webhola, ebholeni kuyamanywanwa kwaye akukho mntu okwazi ukwenza into yedwa. Umdlalo webhola ngumdlalo othi ubandakanye abantu abaliqela abathi kufuneke bakhe ubuhlobo ukwenzela badlale kakuhle. Ngoko ke ukuba lilolo kungathi kuphele ngoba kuzawube ekwazi ke ngoku, uzawufunda ukuba asebenzisane nabanye abantwana.

Elinabalandeli abanintsi eMzantsi Afrika yiKaizer Chiefs. Elo qela linabalandeli abanintsi ngoba liqela elidala. Ngoko ke lithe labanabalandeli abanintsi kwaye nabatsha bathi bakhulele kulo balithande.

Yho leyo midlalo injalo ithi ibe nefuthe kumntwana uba akhawuleze uba nomsindo. Ngoba uzawuthi ekubeni nomsindo kwakhe afune ukwenza iinto zobundlobongela. Ngoko ke zizinto ezingalunganga ezo ezithi zifune ukususwa kwangoku umntwana asemancinci, akhule ngenye indlela.

Isebe lezemidlalo luyiphuhlisa kakhulu ezokhenketho, ngoba ke ngoba imidlalo emininzi ithi kusuke abanye abantu kumanye amazwe nangokudibana amazwe ngamazwe bezobukela umdlalo webhola. Ngoko ke iyaphuhlisa nakwezokhenketho. Xa kuphuhla ezokhenketho kuphuhla nezoqoqosho.

Ii-influencers zinempembelelo entle kulutsha ngoba isizathu sokuqala, ulutsha ukuba wenza into entle lowo mntu uyi-influencer kuya kulunga elizweni. Okwesibini, ii-influncer ziyakwazi ukuba zidikide udaba lokokubana kupheliswe iziyobisi okanye lulumkise ulutsha ngeziyobisi. Ngoko ke inani labantu abasebenzisa iziyobisi lingathi lehle. Okwesithathu, ukuba kuncedisa ekupheliseni ubundlobongela, ubundlobongela buthi behle. Akho mntu ufuna ukuba enze ubundlobongela ngenxa yokuba ebheke kakuhle phaa kulaa mntu, ebuka yonke into ayenzayo, efuna ukufana naye kwaye emlandela.

Imidlalo yeevidiyo kuza neengxaki ezininzi ngehlobo lokokubana iividiyo ezithile zithi zibe nezinto ekungamelanga ukuba abantwana bazibone okanye bazive, ulwimi oluqatha kwaye olungekho luhle. Njengokuba ulwimi oluthukayo lube luvakala seluthethwa ngabantwana abancinci.

Ukudlala ibhola kwakha ubuhlobo obuqinileyo nabanye abantwana, ngoba abantwana bayavana abakhaba ibhola kunye kwaye bahlala bonwabile. Ngoko ke unyana ndingamcebisa kwelokubana azame ukudlala ibhola ukwenzela azawukwazi ukuvana nabanye abantwana bahlale bonwabile, enalo nexesha lokubana ancokole iindaba zabanye nabanye abantwana, iindaba zabo ezibalingeneyo.

Ukudlala ibhola kubangela ukubana kube khona unxibelelwano kwaye xa ekhona umntwana kwezemidlalo ixesha elinintsi ezemidlalo akekho umntu odlala yedwa, kuhlala kudlala abantwana abaninzi. Ngoko ke xa kukhona abanye abantu kuzawunyanzeleka ukuba aphucule indlela yakhe ukuba anxibelelane nabo kwaye afunde lukhulu kwabanye.

Ukuba nenxaxheba kwezemidlalo kuthi kuphucule indlela ubana umzimba uzive ngawo. Xa uhlala uzilolonga, xa uzilolonga umzimba uhlala ukhululekile kwaye ulungele nantoni, kube nzima ukubana ufumane nezinto ezingakuphatha empilweni ubana zikwenze ungazivi kakuhle.

Imidlalo yebhodi ithi inike inkxaso kakhulu kubantwana ngokubana iye ifune usebenzise ingqondo. Ngokusebenzisa ingqondo iphucula indlela yakho yokucinga, ngoko ke ibaluleke kakhulu loo midlalo.